Kotsi eo kileng ka e bona ke ha trekere e la wela ka mokoting. Mme mokganni, hobane o ne a sa tlameha lebanta la tshireletso, ya ba o tswa ka hara yona, o lo wela ka nqane le yena.

Lenaneo leo ho tlamehang a le tshela ke di-pesticides tseo a bonang hore ke eng tse qetang poone ya hae.

Ho ka ba le ditlamorao tsa hore ba fumane hore mobu o so le omme haholo , o tlo tlameha ba eme sebaka ha ba batla ho lema hape.

Nka mo eletsa hore a ye Department of Land and Infrastructure. Ba ka mo thusa haholo moo ka taba tsa lefatshe la hae.

Nka ba bolella hore ke tla ba thusa ka ho ba ruta hore dijalo di jalwa jwang, mme le bona ba tlo kgona ho iketsetsa tjhelete ya bona.

Ke hobane ke e meng ya diahammele mona mmeleng ya rona, jwalo re le batho le hore theko tsa teng di tlase haholo.

Ke tlo ba ma bontsha mabaka ao a etsang hore ke ba lefe tjhelete e kaalo. Mme ke ba lo hlalosetse hore kgwebo ya rona e sa le kgwebo e nyane ha e se le kgolo, mekgolo ya bona le yona e tlo phahama haholo.

Ntho ya pele a ka lekang ho etsa kore aba botse pele hore ke matsatsi a feng batho ba kgethang ho lofa ka ona. Mme ona wa matsatsi a mashome nka mo bolella hore matsatsi ao a mashome a sa tlang ka ona mosebetsi, ke matsatsi ao a sa tlo wa patalwang.

Meroho ya bona e bonahala e le metle haholo. Ebile e hodile ka tsela e ntle ebile e le tala hona ho makatsang ho bontsha hore e jetswe ka tsela e hantle.

Nka ba bolella hore le bona ba qale ho etsa dijalo majareteng a bona, moo ba dulang teng. Hore ba leke ho rekisa tseo ba di jalang hore ba tlo iketsetsa tjhelete le bona.

Haholo tse rekwang mabenkeleng di na le di-process tsa kentseng technology tseo ba di etsang ka tsona. Mme ha o tshwane le tse di etseditsweng mo lapeng hobane di nwesetswa ka metsi fela.

Dipolane tsa kgwebo ke hore motho a se ke be a sebedisa tjhelete eo a e etsang kgwebong kaofela for ditlhoko tsa hae, e seng tsa business-e.

Nka mo eletsa hore a sebedise tjhefu e bolayang dikokonyana, e seng e tlo bolayang dijalo tsa hae. A sebedise tse e senang di-chemical-e tse ngata.

Hobane ke na le serapa, seo se nbolokela dijo tjhelete haholo hore ke se ka tlo sebedisa tjhelete e ngata ke lo reka dijo shop-ong. So, ka ho ba na le serapa dintho ke di nka mahala. Mme ke iketsetsa tjhelete e ngata empa ke sa di reka.

Dihwai tse ngata ho tlameha di be na le ditanka tsa metsi hore metsi ha sokoleha, ba nke metsi a ka hara ditanka.

Bo rapolasi ba lokela ho isa diphoofolo tseo di lo hlaba diente, hore di ske di a tshwarwa ke malwetse fela le fela.

Nakong ya hona tjena, ho bobebe hobane di-phone tsa rona di a re thusa hore re etse mahabo a di-business-e kapa a ditjhelete. Empa le ho hloka thuso ho batho ba tsebang ho bohlokwa haholo.

Motho o tlameha ho kena di-forum-e tse thusang hore ba bolokelwe dipolasi.

Ke mokgwa wa hore ba jale dijalo tsa poone ka ho latellana ka mola o mong.

Ne ke kopa thuso ka hore nka tseba jwang hore le ka nthusa hore ke be na le thepa, ya ke be na le tjhelete ya ho qala ho reka thepa ya ho lema.

Ho bohlokwa ha o le rapolasi hore o be na le di-draining system hore metsi a di-draining tsa hao, di tsamaye ka metsi eseng o qete mobu.

Tlhapi ena nka etsa snoek-u fishi-i ka yona. Hobane batho ba e rata haholo ha e fry-uwe kapa yona e omisitswe.

Dintho tse amang polasi tse nyane di ngata haholo.

Ke hobane mosebetsi wa wa mapolasing o batla matla a bo ntate haholo, mohlomong ke ka tseo ba sa nyolosetsweng hodimo.

Ke ntho e lokileng hobane e qeta hore di se ke tla .

Ba e kolomaka pele ho tloha moo, e be na le metjhini eo e khathang hore e tlo kgona le ho e kenya ka hara lekotikoti leo.

Ke hore mahe a mang a hlaha, a se a senyehile, kapa a senywa ke hore dinkgo tse kgolo ha di a futhumatsa hantle. Hobane ho se ho tletse haholo polasing ya ka ya .

Hape, mosebetsi wa polasing ha se wa o jala fela. Ho na le tse ding tse etswang kamora moo. Ha dintho di qeta ho jwalwa, ene le tsona di batla tjhelete, hore o thole setifikeiti sa hore o ka rekisa mabenkeleng a maholo di tsa hao.

Ngaka ho tlameha e hlahlobe diphoofolo tsa hao kapo tsona dikgomo hore ha di ke ha di lo rekiswa e be di maemong a hantle a hore nama eo e ka kgona ho jewa ke batho. Empa ha o sa etse jwalo, o tlo hlaodiswa hore o patale ha ba thola hore dikgomo tsa hao ha di maemong a lokileng.

Leruo la kalakuno ho tlameha a be na le bo tsebo haholo ka hore hore di hole hantle, di ja eng, le hore hape di hlokomelwa jwang hore nama ya teng e mpe e none, le hore e be monate.

Hape poone ke ya dintho tse ding e re etsetsang phofo eo ho etswang bohobe ka yona, dikuku le tse ding tse ngata. Mme ke ao ke a phofo yona ya papa e jowang haholo, ke setjhaba sa rantsho le tse ding tse ngata tse nka seng di bolele kaofela.

Nka se eletsa hore se qale se le seng hore ha mane, hobane ho ba na le batho ba o sebeletsang, o tlameha o ba patale. Empa ha o qala kgwebo, o soka, o tseba o tlo etsa tjhelete kae, ho betere ha o e qala o o le mong. Hore o kgone ho boloka tjhelete hore ha mosebetsi o so le mongata kapa di-client tsa hao se di le ngata. Ke hona moo o ka hirang batho ba bang hore ba tlo o sebeletsa hore le push-e kgwebo ka potlako.

Seo rapolasi a lokelang ho se etsa ke hore a tsamaise dikgomo tsa hae, a di ise ngakeng ya diphoofolo. Re a dilo di hlaba diente.

Eya, nka ba na le thahasello hore ke tsebe hore ke tlo ya mohla ha re re mohlomong ba mpitsa ka di-weekend-e feela. Ho tjhong, ke ntho e tshwanang le piece job e ke tsebang hore ke tlo etsa ka mohlang bona ba mpitsang. Then ka thoko ka nako ya ka ya mahala. Le nna ho tlabana le se seng seo ke se etsang.

Ka hore ba ye bo maqwetheng, ba bona ba lo ba buella, kapa ba ye ho batho ba sebetsang ka tsena tsa lefatshe.

Ke hobane e nka nako e telele ho etswa hobane ho tlameha e etswe ka lebese le themmeng. So, e dula nako e telele e emelwe hore e emelwe, e qetelletse e le yona.

Bohlokwa ba leeto lena ke ho lo ruta bana ka agriculture ka tsena tsa di majalo, hore mohlomong ba bang ba bona e tlaba e nngwe ya ntho tseo ba lekang ho ba tsona ha ba hola. Mme re batla le ho ba ruta hore peo e hlokomelwa e sa le nyane hore hlokomelwa jwang.

Nka ba hlalosetsa hore ha se tsa nnete empa di sebediswa for mokgabiso feela.

E ka thola ona a mashome hobane koloi ya ka e dula e hlwekile ka mehla ena kaofela.

Kgwebo e nngwe le e nngwe e qala e le nyane. Nka qala ka kgwebo e nyane mme ke lo kadima ditjhelete di-bank-eng. Mme ho ya ka scale seo ke batlang hore ho ka qala ka yona, hore ke tlo tseba hore ha e tlo nhlola ho e patala le haebane business ha e sa tsamaya hantle.

Ntho ya pele nka ba rutang kore ke ba tsebise dimela dintho tseo tlamehang ba di tshele ditjhefu tsena tse dijalong, le hore ha feela ba di bona, ba hle ba di ntshe kapa ba di bolaye ka tjhefu tsena, tse rona re di sebedisang ho bolaya tsona ditjhefu tse hlahang dimeleng.